Vutihlamuleri bya ndyangu eku hlayiseni ka vadyuhari i ku twisisa xiyimo lexi vadyuhari va nga eka xona ku va yisa ka dokodela loko swi fanela ku va nyika swakudya ku va swekela na ku va hlambisa na ku tshama na vona va vulavula hi ndlela leyinene leyi nga ta endla leswaku vadyuhari va tshama va tsakile.

Hi ku vona ka mina ndzi vona swi antswa ku hlayisa vadyuhari ekaya hikuva ekaya hi laha vadyuhari va tshamaka va chuchekile naswona hi laha ku nga ni varhandziwa va vona leswi endlaka leswaku xin'wani na xin'wani va xi lavaka va ta xi kombela kumbe va ta xivula va chuchekile emirini ku tlula loko va ri etindhawini leti ku nga ni vatirhi lava va nga va tiviku.

Swi ta endla ndzi nga titwi kahle hikokwalaho ka ku vana lava ndzi nga va hlayisa lava a va fanele va ndzi hlayisa na mina hikokwalaho ka vudyuhari bya mina loko va ndzi yisa etindhawini leti ku tshamaku vadyuhari swi endla ingaku vo ndzi cukumeta vo ndzi lahlela emavokweni ya vanhu lava ndzi nga va tiviku.

ku xanisiwa leti vadyuhari va langutanaku na tona emakaya lama ma nga riku na rirhandzu hi leti vadyuhari a va nyikiwi swakudya hi nkarhi lowu va wu lavaka a va nyikiwi maphilisi kumbe mimirhi hi nkarhi lowu nga fanela a va hlambisiwi nkarhi wun'wani loko va lava xo karhi kumbe va lava nchumu wo karhi va kariheriwa.

Ndzi endla ndzi nga titwi kahle hikokwalaho ka ku kokwana wa mina wa xisati va tekile nkarhi wa vona va ya xibedhlele laha timfanelo ta vona ti pfumelaka leswaku va kuma maphilisi se leswi nga ku loko va vuya va nga ri na maphilisi swi ta ni endla ndzi nga titwi kahle hikuva vatirhi va le xibedhlele a va endlanga ntirho wa vona.

Byi languteka kahle hikokwalaho ka ku vutomi lebyi enerisaka ni lebyi hanyake kahle emianakanyweni a wu vi na na tinkingha kumbe tihuwa na vanhu u tshama u ri ka xiyimo xa kahle.

A ku nga ri mhaka ya kahle hikokwalaho ka ku vatukulu va fanele va hlayisiwa hi vatswari va vona naswona loko ku tekiwa mali ya mudende ya vadyuhari swi endla leswaku vadyuhari va nga ha swi koti ku fikelela leswi a va ta fikelela swona hi mali leyi ya mudende.

Hi ku vona ka mina ndzi vona maendlelo lama ma nga tshamisekangi hikuva mudyuhari u fanele ku hlayisiwa hi vana lava a nga va kurisa kumbe vatukulu lava a nga va hlayisa naswona loko a yisiwa endhawini leyi va hlayisaku vadyuhari swi endla ingaku vana lava a nga va hlayisa va lo n'wi cukumeta.

Mina ndzi nge titwi kahle hikuva mina ndzi langutela ku hlayisiwa hi vana lava ndzi nga va kurisa kumbe vatukulu naswona loko ndzi yisiwa ekaya ro hlayisa vadyuhari swi ta ndzi endla ndzi tshama ndzi ri exivundzeni naswona ndzi ta tshama ndzi nga tshunxekangi naswona timfanelo ta mina swi nga endleka va nga ti fikeleli kambe loko ndzi tshamile na vatukulu kumbe me vana va mina va ta swi kota ku fikelela timfanelo ta mina naswona ndzi ta swi kota ku ku va byela loko ndzi lava xo karhi ndzi chuchekile.

Ndzi vona yi enerile hikokwalaho ka ku vadyuhari va swi kota ku ti hlayisa a va tleli na ndlala.

Tsakela wa phurayivhete hikuva eka mfumo vanhu va tirha va nga ti yimiselanga va tibyela leswaku i mali ya mfumo kambe eka phurayivhete va tirha va ti yimiserile hikuva va swi tiva leswaku hi mina ndzi ti hakelelaka naswona ndzi lava timfanelo ta mina ti fikelela laha ndzi lavaka kona.

Hi ku ya hi nxavo wa swilo swa masiku lawa ndzi vona wu nga enelanga hikuva swilo exitolo masiku lawa swa durha swinene.

Vaaki va kuma mati ya mahala va kuma vutshunguri bya mahala vadyuhari va nyikiwa mali ya mahala na lava va nga tirhiki masiku lawa va nyikiwa mali ya mahala leswi swi nga ri ku kona ematikweni yan'wana kambe swi swi kona laha Afrika-Dzonga.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku ku xanisa vadyuhari swi na khombo swinene naswona swi nga n'wi nghenisa ekhotsweni.

Swi nga bohi hikokwalaho ka ku mali ya ya vadyuhari i ya ku hlayisa vadyuhari kambe eAfrika-Dzonga mutswari loyi a nga tirhiku a nga na n'wana n'wana wa yena wa fanela ku kuma mali ya yena ya mudende.

Lexi xi faneleke ku endliwa leswaku tilayeni ti nga tali etitliliniki munhu un'wani ni un'wana u fanele ku titsarisela siku leri a nga ta teka tiphilisi ta yena.

Fanerile leswaku munhu a tekela nhlokweni swiletelo swa manwelo ya tiphilisi enhlokweni hikokwalaho ka ku maphilisi i murhi kumbe leswi vitaniwaku drug naswona ku nwa hi ndlela ya le henhla swi ta endla leswaku u naswona swi na khombo emihleketweni ya wena.

Ndzi vona swi fanerile leswaku ti ta masiku hinkwawo hikuva loko to ta masiku yo karhi ntsena swi ta endla leswaku van'wani va sala va nga a kumanga vutshunguri kambe loko to ta masiku hinkwawo swi ta endla leswaku vanhu hinkwavo hi ku ya hi masiku va kuma vutshunguri va enela.

tirhisiwa hi ndlela ya ku pfuna madokodela lawa ya nga le kaya ya pfumalaka vuswikoti eka vuvabyi byo karhi.

wu nga enelanga hikuva emakaya ku na swilo swo tala leswi swi pfumalekaka ku fana na tiambulense loko munhu o vabya ku fanele ku foneliwa ambulense yi ta hi le kule.

Lexi xi fanela ku endliwa ku pfuna eka xiphiqo lexi mfumo wu fanele ku aka titliliniki kumbe swibedhlele swa ku tala leswi swi ta pfuna eka mhaka ya tilayeni hikuva vanhu va nge he yi va ya manyana eka xibedhlele kumbe eka tliliniki yin'we.

Mfumo wu fanele ku phakela titliliniki mimirhi leyi nga enela naswona mfumo wu fanele ku thola vaongori va ku tala leswaku va ta swi kota ku fikelela nhlayo ya vanhu lava lavo tala.

Hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona ku ri timhaka ta switswotswi swidzidziharisi ku va munhu a nga dyondzangi kahle vusweti ku teka tinkingha ta mina ndzi ti susela ehenhleni ka wun'wani munhu.

Ndzi nga va hlohlotela leswaku va nga lahli ku tshemba va nga ti tshiki a va tiyi va hanya va ya mahlweni va ti rivalela va rivalela wa loyi a nga va dyohela kambe va nga rivali va endla na leswi swi nga ta cinca vutomi bya vona va hanya va ya mahlweni hikuva vutomi ku na swo tala leswi hi hlanganaku na swona ende a swilo hlangana na vona ntsena hinkwenu hi hlangana na swona evuton'wini hi hanya hi ya mahlweni.

Xo sungula ndzi nga ta rhanga ni xi endla i ku ya vulavula ni va ndyangu wa munhu loyi a ndzi xanisaka loko ku nga cinci nchumu ndzi ya vulavula ni va nawu loko ku nga cinci nchumu xa mina kurhula wa mina i ku ti fambela ndzi hambana na yena ndzi fambela kule na yena.

Ni nga va lemukisa leswaku va nga lahli ku tshemba a va tiyi va nga ti lahli a swi sunguli hi vona naswona loko va lava munhu wo vulavula na yena ndzi kona mina kumbe va tihlanganisa ni va mfumo lava va nga ta va pfuna hi swa mihleketo va tshama va ri kahle.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va kombela mpfuno eka mfumo hikokwalaho ka ku munhu loyi a va xanisaka u ta kala a va dlaya.

lebyi vatirhi va nhlayiso wa rihanyo va nga na byona i ku letela kumbe ku pfuna va twisiwa ku vava leswaku va kombela mpfuno kumbe va ya eka va xiphorisa leswaku va ta kota ku pfuniwa eka leswi va hlanganaku na swona hi masiku hinkwawo emindyangwini ya vona.

a ya ringanelanga hikokwalaho ka ku nhlayo ya vanhu lava va nga ni vuvabyi bya HIV and AIDS ya le ka xiyimo xa le henhla ematikoxikaya naswona van'wana loko va ya ku tekeni ka mimirhi exibedhlele va vuya va nga ma kumanga.

Vuvabyi bya ku fana na mukhuhlwana mukhuhlwana i vuvabyi lebyi byi karhataka vana hi xiyimo xa le henhla mukhuhlwani wa horisiwa hi loko n'wana a teka maphilisi kumbe ku nwa murhi wa Panado.

tsundzuxa leswaku a tshama a ri na murhi wa mukhuhlwani murhi wa loko n'wana a twa ku vava emirini murhi wa mabundzu na ku va a tshama a ri karhi a ya etliliniki leswaku n'wana a ya tlhaviwa nayiti.

tliliniki ya hala ka hina i tliliniki ya ku basa swinene ku tlhela ku va tliliniki leyi yi nga kula naswona yi na yi na vaongori va ku tala naswona munhu a nga yi a nga kumi vutshunguri bya kahle vatirhi i vatirhi va kahle na maphilisi ya tshama ya ri kona.

Xivangelonkulu lexi xi endlaka leswaku ku tshama ku tele etliliniki i ku va tliliniki yi va yi ri yoxe exikarhi ka matiko ya ku tala leswi swi endla leswaku ku tshama ku tele etliliniki naswona mimirhi yi tshama yi yi ri karhi yi kala lexi xi fanela ku endliwa hileswaku tiko rin'wani ni rin'wani ri fane ri va na tliliniki ya rona naswona mfumo wu fanele ku tshama wu ri karhi wu phakela mimirhi hi tin'hweti na tin'hweti kumbe mavhiki na mavhiki naswona mfumo wu fanele ku thola vaongori lavotala leswaku ku nga vi munhu wun'we a tirhanaku na vanhu va ten ku fanele ku va na vaongori vo tala.

Mfumo wu fanele ku teka magoza ya ku aka swibedhlele leswo tala wu tlhela wu thola vaongori lavotala wu tlhela wu phakela na swilaveko leswi nga ringanela eswibedhlele na mimirhi ya kona leswi swi ta endla leswaku eswibedhlele ku tshama ku nga talanga kumbe vanhu va ta ringanela.